Ndiyakholelwa kuzo izangoma, kuba ngehlobo endibona ngalo zikhona izinto ezingakwaziyo ukuncedeka ngala mayeza enziwa ezibhedlele, kodwa othi apho umntu adibene khona nesangoma ancedeke ngamayeza esiNtu.

Amadoda amaninzi akafuni ukujongelwa phantsi akholelwa kulaa nto yokuba indoda funeka iqine. Loo nto ibangela ukuba kube nzima ukuba akwazi ucela uncedo.

Into endinokuyenza ndingaqale ndijonge ukuba ngumphi oyena mntu wonzakele kakhulu ndikwazi uqala ndincede yena.

Ukuthenga iyeza lenyani okanye elikhuselekileyo kubalulekile ekubeni xa iliyeza elingelilongo alizuwenza lo msebenzi ufaneleke uba liyawenza, okanye lingaphetha sekulikugulisa ngaphezulu kolu hlobo ugula ngalo.

Ngokolwazi kwam bekufaneke ukuba badibana nabantu abangoonontlalo abazawukwazi uba bathethe nabo, abaza kubanceda bakhuphe laa nto yenzekileyo bayibonileyo pha.

Indlela esinokuba khuthaza ngayo kukuba siqale sibafundise ukuba akhona amaqela afana nala, apho bazawukwazi uba bafumane uncedo khona, kuba abantu abanintsi abayazi ukuba akhona amaqela enzelwe ukuncedisana nabo.

Akafuni ukubonwa ingathi akangamadoda apheleleyo. Kuba loo nto yokubethwa okanye yokuxhatshazwa kwawo ibenza bazive bengengomadoda apheleleyo.

Kukuba kuqale kufundiswe abantu ngamayeza esiNtu, ngezinto azincedayo nangezinto angazincediyo. Akwazi uba umntu xa eyofuna uncedo ngaloo nto, athenge iyeza elo linceda loo nto.

Kukuba bakhuphe umongikazi baye ekuhlaleni, bacacisele abantu ngako konke ekufanele ukuba bayayazi ngesifo somhlaza.

Singayenza ngokuba siqale sifundise abantwana ezikolweni, ukwenzela bakhule benayo ingqondo yokwazi ngamayeza okugonywa, kuba abantu abadala angeke bayifunde bona kwangoku loo nto.

Ewe, ndikhe ndawasebenzisa amayeza esiNtu. Kwelinye icala ndinako ukukholelwa ukuba alulo uncedo kuthi. Kwelinye icala ndiye ndibone uba ezinye izinto akakwazi ukuzinceda ngolu hlobo , ngolu hlobo lufumaneka kumayeza enziwa ezibhedlele.

Ukubaluleka kokucwangcisa kunceda ukuba ungaziboni sowukhawuleze wakhulelwa ukwiminyaka esemincinci. Kwa kule minyaka esiphila kuyo akusafani neminyaka yakudala, zonke izinto zifuna imali. Xa uye wakhulelwa umncinci uzawuhambe uhambe ubetheke, kuzofuneka uyeke isikolo uhoye umntana. Mna ke ndinini bendiza kutya iipilisi zokucwangcisa.

Ngehlobo endibona ngalo imali ethunyelwa ezikolweni ayonelanga ukuba uthenge ukutya okunesondlo, yonele nje uba ithenge ukutya ukuba abantwana batye.

Ezinye iinkonzo ezi zifumanekayo ezibhedlele zifana nokukhupha amazinyo nekhawunsilingi xa umntu woba onothetha naye, ufumane umongikazi onothetha naye ngeengxaki zakho ezikusindayo.

Izibhedlele zidla ngoba kude ezilalini. Kwiilali ezininzi kudla ngobakho iikliniki ezincinci, kliniki ezo zithandayo ukuba zingabi nawo onke la mayeza uwadingayo. Umcelingeni uba kukuba kufuneka usebenzise imali ukhwele uye edolophini kuba ufuna amayeza akho.

Akalinikwa ixesha eloneleyo, kuba ixesha elininzi xa abantu abaninzi bejonga abantu abangamadoda bababona njengabantu abangakhathaliyo okanye njengabantu abangenazo ii-feelings bona. Ke ngoku loo nto ibangela ukuba elabo ixesha libe lifitshane kunelabantu abangoomama.

Ewe, ndakhe ndazibona. Ziyathanda ufika zigcwele edolophini. Ubungozi bazo kukuba ngamaxesha amaninzi aba bantu benza ezaa powusta ngabantu abafuna imali. Wena uzohamba ukholelwe yonke laa nto, uyeke amayeza akho akuncedayo kuba ubone iyeza elinceda yonke into. Iqale apho ingozi.

Into engekho semthethweni endake ndayizama yintsangu. Ndava kusithiwa iyakwazi uba incede ukuhlisa umzimba. Ewe, yaye yandisebenzela kodwa ndayibona uba mandiyiyeke kuba ndiyabona uba ndiya ndingena ekuyithandeni ngoku.

Ewe, unalo elo lungelo kuba umtshato ngokohlobo endibona ngalo yinto yabantu ababini, ayiyonto yomntu omnye.

Ngokolwazi endinalo funeka aqale kwaSASSA ayofumana ifomu. Athathe ezaa fomu azise kugqirha esibhedlele oza kuqinisekisa ukuba ukhubazekile nyani. Aphinde athathe ezaa fomu azibuyisele kwaSASSA, andule ukulinda ukufumana isibonelelo sikarhulumente.

Mna andizange ndakhe ndaya exhweleni, kodwa ndingaya kuba ndiyabona imisebenzi ayenzayo amaxhwele ebantwini. Abantu abaninzi bayajikiswa ezibhedlele kodwa umntu akudibana nexhwele ancedeke.

Andinalwazi lungako ngoxinezelelo lwasemva kokubeleka.